Sebaka seo bana ba ka ba bapalang ho sona, le seo ke bapalang ho sona, se pela community eo e re dulang ho yona. Ha ke na bothata ba hore ke se fihlelle letsatsi le letsatsi, ka baka la hore sebaka seo se haufinyana. Le hore community eo e re bapallang sebakeng seo ka ofela re tsebana re le batswadi le bana. Hape hape re kgona ho fana ka maele batswading ba bang, hore na re ka kgonang ho thusana jwang hore bana bana ba tswele pele ka papadi tsena tse ba di bapalang. Hape hape re kgona hore re tsebe bana ba community hore ha batswa tseleng re kgona hore ba kgalemela jwang ka baka la sebaka seo se re bapallang ho sona ka ofela.

Ka tsebo ya ka, batho ba mose ha ba bona development, ho qala bonyaneng ho ya bo adulthood-ing ba bana ba qadileng ka cricket. Ke yona eo e tla ba fang thahasello ya hore e holele batho bao cricket-eng. Le government le yona e tlameha hore e sponsor-e cricket, di-primary school-ong e bontshe batho ba mose hore bana ba banyane ba ka kgona hore ba hole ba etse cricket career ya bona, ha feela e support-uwa ke government, le batswadi, le batho ba mose ba kgonang hore ba ka e support-a.